Ukube bengiwumlimi bengizokhetha ukulima okuphilayo ngoba ukulima okuphilayo kukwenza ukuthi izifo zingafinyeleli kalula kithi, kanti lokhu okudayisayo or lokhu kwamakhemikhali okufakwa kwamakhemikhali kwenza ukuthi kube lula ukuthi izifo noma amagciwane zifinyelele kithi. Ingani ngoba nawo la makhemikhali anezinto ey'fakwayo kuzo. Imizimba yethu engakwazi ukumelana nawo. So yingakho ngithi mina bengingakhetha ukulima okuphilayo, ukulima lokhu esingathi ilokhu kwe-nature, ya ngaleyo ndlela uyakhona ukwenza kanjalo.

Bengicabanga ukuthi uhlelo lokubhalisa kubhaliswa la abantu abadinga ukwabelwa umhlaba mhlampe asithi abantu abafuna ukuvula amabhizinesi noma mhlampe abafuna , abantu abafuna ukwakha imizi, iy'nto ey'njalo. Yibo abantu la ekumele ngabe bakhelwa la uhlelo lokubhalisa kuze ukuthi ukwabiwa komhlaba kabusha kungadali inxushunxushu. Nanokuthi futhi abantu-ke laba ababekade benomhlaba kudala, kuzodingeka ukuthi futhi nabo bayobhalisa. Baphathe futhi-ke izinto ey'zokwenza ukuthi kube lula ukuthi ukubhalisa kwabo kuhambe kahle. Ngiyacabanga ukuthi lokho kungasiza kakhulu.

Eyi ngicabanga ukuthi uzizwa ephatheke kabuhlungu kakhulu. Ngicabanga ukuthi akeneme kahle ikakhulukazi kwazise ukuthi ney'ngane zakhe azimisele ukuthi ziqhubeke nepulazi. So ngiyacabanga ukuthi konke lokho nje akuhlali kahle kuye futhi uma uzobheka nesikhathi asisebenzile esebenza la emasimini. So, kuyinto nje engicabanga ukuthi akumuphethe kahle, ikakhulukazi le ndaba yokuthi iy'ngane azifuni ukuthatha ipulazi.

Ngike ngabhekana nesimo esibucayi kakhulu lapho khona izinambuzane zihlasela khona iy'tshalo zami. Engakwenza-ke la ngathatha inethi, ngaphinde futhi ngathenga amakhemikhali. Ngathela la makhemikhali ensimini yami, ngemumva kokuthela amakhemikhali ngabe sengifaka inethi ngaphezulu kwey'tshalo zami ukuze lezi iy'inambuzane zingafinyeleli kalula ey'tshalweni zami, kanti futhi nala makhemikhali ayangisiza ukuthi abulale lezi iy'nambuzane eziyingozi ey'tshalweni zami.

Ngicabanga ukuthi akubona ubulungiswa ukuthatha umhlaba kuleli qembu uwunikezele kwelinye iqembu, ngoba kungase la kube kube nomthelela ongekho muhle. Phakathi kwawo lawo maqembu omabili azobe ebandakanyeka, kungadala iy'ngxabano phakathi kwalawo maqembu, ngoba la into esiyibhekayo ukuthi sizama ukuza la ney'sombululo, asizami ukuqala izimpi kabusha. Manje-ke ukuthatha umhlaba kwelinye iqembu, uwunikezele kwelinye iqembu kuyobe kufana nokuqala izimpi kabusha, kanti-ke le ndaba le yokubuyiselwa noma ngathi yokubuyiselwa komhlaba kubanini bawo iy'ndaba la efanele ukuthi ibe yisisombululo, hhayi indaba ekufanele ukuthi .

Ngicabanga ukuthi ukusetshenziswa kwezinto ezifana avikela iy'tshalo, kungamsiza kakhulu . Uma ngabe lukhona uhlelo lokugonywa kwey'tshalo, angazigoma iy'tshalo zakhe. Nelinye icebo enginalo la ukuthi athole inethi elokukhusela iy'tshalo zakhe. Athi makeqeda ukufaka lawo makhemikhali okukhusela iy'tshalo, ebese afake nenethi ngaphezulu ukuze avimbele iy'nambuzane ukuthi zingakwazi ukungena zisondelane noma mhlampe zifinyelele ey'tshalweni zakhe.

Ngicabanga ukuthi isinqumo sikamama uZodwa siyisinqumo esihle kakhulu, futhi isinqumo nje nami engisisekelayo, ngoba kubalulekile kakhulu ukuthi sisize ikakhulukazi ebantwini abangatholi entweni noma ngathi-ke ebantwini abaswelayo. Kubaluleke kakhulu ukuthi sibasize labo bantu so, ngiyasiphakamisela, ngiyasihlonipha futhi isinqumo sikamama uZodwa sokuthi angakulahli ukudla, kodwa aphisane ngakho ebantwini abakudingayo. Nanokuthi futhi angakudayisi uma ngabe ebona ukuthi kunesidingo sokuthi aphisane ngakho. Lokho kuyisenzo esihle kakhulu. Engathi nabanye osomabhizinisi bangenza njengaye.

Ukuze ngikwazi ukuthi ngihlole iy'nkinga ey'ngaba khona ekuvuneni ngesandla, noma iy'nzuzo ezingaba khona ekuvuneni ngesandla. Iy'nzuzo ezingaba khona ekuvuneni ngesandla ngizozuza la ukuthi imishini ngoba esikhathini esiningi imishini idinga imikhiqizo ethize ukuze nayo isebenza. Manje-ke izandla esikhathini esiningi akudingeki iy'nto ey'ningi uma uzosebenzisa izandla. Manje ngiyacabanga ukuthi ngingonga kakhulu la emalini, nanokuthi iy'tshalo zami ngingakwazi ukuthi ngiy'vunele mina ngezandla zami. Izinto engicabanga ukuthi kungaba yinkinga la ekuvuneni ngesandla, ngicabanga ukuthi kungaba ukuhamba kwesikhathi. Ngingasuke ngithathe isikhathi eside uma ngivuna ngesandla kunanoma ngiyivuna ngomshini.

Sanibonani, okhulumayo uMthandeni ongumlimi. Nginenkinga la engingathanda ukuthi ningisize ngayo, njengomlimi ngike ngabhekana la nesimo esibucayi kakhulu ebhizinisini lami lapho khona imvula ebekade ngingayilindele ifike yashaya yachitha ey'tshalweni zami. Manje-ke la sengidinga usizo lwemali ukuze ngikwazi ukuthi ngisize ibhizinisi lami, nanokuthi ngilithuthukise, nanokuthi ngithenge ezinye izinto zokusebenza noma ngingathi iy'nsiza zokusebenza ey'fana ney'mbewu kanye nezinye izinto ezizodingeka ukuze qhubekise, ngiqhubekise ibhizinisi lami.

Ngazizwa ngididekile kakhulu, ngoba kuyamangaza ukuthi abantu baxatshaniswe yinto ekumele ngabe iyabahlanganisa. Ikakhulukazi uma ngabe kuyinto enhle ewusizo, futhi kuyadida-ke kakhulu ukuthi abantu batholakale sebexabana bexabaniswa yinto ekufanele ukuthi ibasize. Yingakho ngithi ngingazithola la ngididekile kakhulu.

Kukabili kukabili kufanele sibheke la ekutheni iy'ndlela zesimanje zinamandla kangakanani maziqhathaniswa ney'ndlela zasendulo. Uma kutholakala ukuthi iy'ndlela zesimanje zingamsebenzela uLerato. Ngiyacabanga ukuthi alikho iphutha ekutheni enze lokhu akucabangayo, kodwa uma ngabe-ke asithi mhlampe iy'ndlela zesimanje ziney'nkinga ey'ningi maziqhathaniswa ney'ndlela zasendulo. Ngiyacabanga ukuthi kuzoba kuhle ukuthi uLerato abalalele abalimi abasebadala kulo mkhakha wokulima.